Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko i ku va munhu a ti tiva leswaku u huma kwihi a swi tiva leswaku i ncini lexi xi n'wi hlamuselaka loko a mbale mpahla yaleyo, na leswaku a kota ku tibuma hi ndhavuko wa yena. A ti tiva ku vakokwana wa yena, maxaka ya yena hinkwaswo, na mandlhozi ma yena ma va ma kha ma huma kwihi. Se mpahla ya ndhavuko yi kota leswaku un'wana na un'wana a va na vubumabumeri hi tribe kumbe lomu a humaku kona. Tanihi maTsonga ku fana na hina, hi rhandza ku ambala swo fana na vo swibelani, hi mbala tinjhovo. Se swilo leswiwani swa loko hi swi mbarile swa tikomba hi va hi kha hi nga ti tumbeti xikarhi ka vanhu. Hi va hi kha hi ti tiva ku hi vo mani, hi huma kwihi, hi ya kwihi, se swi pfuna ngopfu ku va swi hi hlamusela hi ndhavuko wa hina. Hi ta lava ku tiva ngopfu hi ta ku hi huma kwihi hi ya kwihi.

Eka ndlela ya khale na ndlela ya namuntlha or ya masiku lama eka ku ambala, ndlela leyi ni yi tsakelaka i ndlela ya khale. Hi ku khale vanhu loko va mbala swimbalo a va kota ku ti sivela mimirhi ya vona kusuka ehenhla. Swikipa swa vona leswi va swi mbala a swi kota ku siva mavoko, mabhuruku lama a va ma mbala kumbe tirhoko kumbe swikete a swi fika na le matsolweni. A ni vona like ku fana na vanhu ve le xikolweni loko ka ha ambariwa swin'wana va swi vitanaka ti chuniki a ti fika ematsolweni. Mara loko u languta mbalelo ra masiku lama masiku lama va mbarisa va kombisa miri wa vona. Leswo loko munhu a mbarile xiketi xi fanele xi va xi koma, loko xi komile se u kota ku vona na leswi a nga xi mbala andzeni, lexi a nga xi rhangisa. So mina ndzi tsakela leswo munhu a kota ku ti sivelela So munhu loko a mbale swimbalo leswi ni nga n'wi pfalaka miri wa yena, u va na ndzhuti ku ya hi mina.

Loko swi ta eka hina Vasonga loko ku ri na nkhuvo, ka swiambalo swa ndhavuko loko va lava ku tekana n'wanuna na n'wansati, hina vavanuna hi rhandza ku ambala swilo swo fana na tinjhovo, hi mbala vo masandhazi, hi mbala nyana na swidloko swin'wanyana swo tsemeleriwa swo endliwa hi mincino ya tihomu. Ivi vavasati va ambala swibelani va hetelela va ambala miceka na maduku na swa vo masandhazi kumbe matekinyana ma maphaxani. So i swilo leswi hi talaka ku ambala swona hina hi ri maTsonga, na loko ku ri ke ni ku le ku endliweni ka minkhuvo yo tekana ka n'wanuna na n'wansati.

Xiambalo lexi ni nga xi tumbuluxaka xi fambelana na ndhavuko ku ri xa manguva lawa, ni nga endla ntangu leyi ni nga ta yi endla hi mathayere, ni hetelela ni hi khavhara yi va hala henhla kumbe ni yi pfala hala henhla hi madzovo. Ni yi khavisa hi madzovo, ni yi tsalatsala na hi ti-marking pen, yi fambisana na ndhavuko wa Xitsonga laha hi ambalaka ngopfu swilo swa madzovo na maphaxani ma fanele ma famba na mathayere.

Swiambalo swa ndhavuko swa ha ri na nkoka na namuntlha. Na loko mo langutisa nkarhi wo tala loko ku ri na mitlangu vanhu va mbaletela swibelani, ku tlangiwa tinghoma leti ti cinciwaka hi swibelani, van'wanyana loko va kha va rhambiwile emitlangwini ku rhambiwa na vanhu lava va taka va ta cina swo fana na swinciyincayi. Vanhu lava va cinaka xincayincayi va mbala swilo leswi fambelanaka na leswi va swi cinaka. Mi kuma va mbale swilo swo fana na na swigejo, va mbale swilo swo fana na switlapi, va mbale swilo swo fana na tinjhovo va mbale swilo swo fana na . So swilo sweswo swi komba leswaku swa ha ri na matimba na le ka siku ra namuntlha ende swa ha landzeleriwa ku va swi mbariwa swi kha swi fambisana na laha vanhu va va ku va rhambiwe kona, na laha vanhu va va ka va ri kona.

Swiambalo leswi tolovelekeke swa ndhavuko eka vavasati va Xitsonga i xibelani. Xibelani vavasati hi hi xona xi fambaka mahlweni loko swi ta ka swiambalo leswi va swi ambalaka. Va hetelela va tlhandleka minceka ya vona ehenhla ka xibelani lexi sivakanyana xibelani, hi swin'wanyana swi fambaka mahlweni loko swi ta ka Vatsonga loko va ambale ndhavuko. Va hetelela va boha ni maduku, i swilo leswi ndzi hleketaka hi swona swi nga ya emahlweni eka ndhavuko wa Vatsonga loko swi mbalaka hi vavasati.

Swiambalo swa ndhavuko swi cince laha vavasati se ni mi kuma leswaku swilo leswi se va swi ambalaka swi va swi kume ngopfu. Ni nga twisisi ku a ku ri mhaka yo va lava ngopfu ku voniwa or njhani, va lava ku voniwa leswaku vona loko va ambale swo koma va na milenge ya njhani yo basa or njhani. Ku swi ta kota ku swi attract-a kumbe swi koka rinoko eka vavanuna va hatla ku va vulavula na vona. A swa ha fani na swa khale, khale loko va ambala a va ti khavhara, kumbe a va kota ku ti tumbeta milenge yeleyo yi nga koti ku voniwa hi vanhu van'wanyana. Kambe masiku lama swilo swi cincile leswo vanhu va rhandza swi xo koma, ku va ku ri mhaka yo lava ku voniwa ngopfu hi vavanuna leswi mina swi vonisaka xiswona.

Xiambalo lexi a ndzi ta xi designer a xo fanela ku va na dzovo. Loko hi languta dzovo, dzovo i xilo lexi xi kotaka ku hlamusela ku tiya na ku va na vundhavuko endzeni. Swilo swo tala swa Matsonga khale na sweswi loko hi kha hi landzelela ndhavuko, loko mo landzelela ku sukela ka swilo leswi hi swi vambiwa eka swa vo swigubu swi va swi kha swi tirhiseriwa madzovo, ku va vanhu va cina hi fanele hi ambala swilo leswi nga na madzovo. Se design ya mina leyi a ndzi ta yi endla, a ni yaku design-neni loko ku ri ke ni i xikipa xi fanele ku xi va na dzovo xikarhi, loko ku ri ke ni i xidloko xi fanekele xi va xi ri na design leyi nga dizayiniwa hi dzovo. Se dzovo ri hlamusela vuenti bya hina Matsonga, ni le ka swilo swo tala swa hina leswi hi swi endlaku hi katsa ndhavuko, ku va ku ri na madzovo ko tala.

Vanhu vo tala va ha ambala swiambalo swa ndhavuko ku fana na nkarhi lowu hundzaka. Loko ni langute ngopfu ngopfu ndhavuko lowu wa hina wa Machangani, loko ho tiva ta ku hi ya mitlangwini un'wana na un'wana u meka sure kumbe wa tiyisisa leswaku xin'wanyana xa ndhavuko u xi ambarile. Ku nga va ku ri tinjhovo, ku nga va ku ri swibelani, ku nga va ku ri maphaxani. Hi ku minkhuvo yo tala leyi endliwaka ku nga va ku kha ku phahlaphahliwa, ku laveka swona swo fana na swiambalo swa ndhavuko swa Matsonga. Ku nga va kha ku catiwa kumbe ku kha ku tekaniwa, so vanhu va va va mbale swiambalo swo fana na swona sweswo. Especially leswi va swi vitanaka ti-traditional ceremonies. Ti-traditional ceremony i i i minkhuvo leyi ya ndhavuko leyi endliwaka. Se vanhu vo tala va ambala swilo swa ndhavuko na sweswi na le ka nkarhi wa sweswi ku fana na wa khale.

Swimbalo swa ndhavuko swo fanela ku va swi mbariwa hi nkarhi hinkwawo. Hikuva hi swona swi hi hlamuselaka u ta ku hi va mani, hi swona swi hi hlamuselaka u ta ku hi huma kwihi. Na loko u famba kun'wanyana u fanele u tinyungubyisa hi ndhavuko wa wena. U nga chavi ku wena u Mutsonga, u nga chavi ku wena u muXhosa, u nga chavi ku wena u muPedi, u nga chavi ku wena i muZulu, u nga chavi ku wena u muTswana, u nga chavi ku wena i muSotho. Un'wana na un'wana u na laha a humaka kona. Se hi fanele ku va hi tinyungubyisa hi ku va hi ri machangani, hi fanele ku va hi tinyungubyisa ku va hi ri va tindzimi tin'wanyana. So a hi fanelanga ku tumbeta sweswo se kun'wana na kun'wana laha hi na kona, hi fanele ku swi tiva ku hi vo mani, hi ya kwihi, hi huma kwihi. Na vanhu lava taka aka future kumbe ka nkarhi lowu taka hi va kurisa hi ndlela yaleyo tanihi machangani, hi va komba ndhavuko leswaku hi nga tshuki hi lovile.

Ndzi nga hlamusela munghana wa mina hi ndlela leyiwani ku va ndzi lava ku lomba xiambalo xa yena. Ku na culture leyiwani kumbe ndhavuko lowu wa maZulu ndza wu rhandza ndhavuko lowu wa maZulu, ndzi hanya na vona. So a ndzi ta tsakela ku va ndzi tlangela na vona tanihiloko ni kha ni n'wi hlamusela na mina ndzi yi ta kota ku va titwa njhani loko va mbale swimbalo swa vona hi ndlela yaleyo. A ndzi ta kombisa ku swilo leswiwani i mhaka ya ku va hi hlangana hi va vanhu van'we, hi nga languti leswaku ndhavuko wa mali wu tekeriwa enhlokweni ku tlula wa vo mani.

Hina vavanuna hi nga ambala swilo swo fana na tihembe leti ti nga endliwa hi mabulomu ya Xitsonga, hi mbala tiburuku leti ti nga ti nga ta endliwa na mabulomu ma ya Xitsonga, hi tlhela hi mbala na swin'wanyana swi vitaniwaka ku i i . Ivi loko hi heta ka vavasati, vavasati va nga ambala swibelani, va ambala miceka, va ambala maduku.

Swi swi hi kambirhi. Va ha tekela enhlokweni ndhavuko wa vona. Ndhavuko wa vona va wu tekela ngopfu loko ku ri na minkhuvo, loko va rhambiwa ngopfu emitlangwini kumbe mi kuma ku ku na ku tlangela kumbe ka catiwa, vanhu vo tala hina va maTsonga hi rhandza ngopfu ku mbala sweswo swa minkhuvo. Mara loko ni langutile ku tele ngopfu leswiya swo like hi mbala ku loko ku nga ri na minkhuvo. Loko u nga ri na minkhuvo mi kuma se vanhu va ambala swilo swin'wanyana swo hambana na na ndhavuko wa hina. Swo koma swin'wanyani, swin'wanyana swi susa mindzhuti loko vanhu va swi mbarile. So ku va ku ri yona nkingha yeleyo.

Mina ndzi vona swi nga ri swa nkoka, hikuva ndzo fanela na mina ndzi voniwa leswaku ndza tinyungubyisa hi vuTsonga bya mina. Se loko ndzi ambala swilo swa ndhavuko ya van'wana swo endla leswaku hi nga ku mina ni navela ndhavuko wa van'wani. So swi kahle na mina ndzi mbala swa ndhavuko wa Xitsonga ku komba ku na tinyungubyisa hi vuTsonga bya ka hina.

Vanhu masiku lama va rhandza ku ambala swiambalo leswi swi vitaniwaku western, mi nga kuma ku ri swikete swo koma, ku ri tirhoko to koma, va famba va ya mabyaleni. A va ha rhandzi ku ambala ndhavuko vanhu.

Loko n'wansati a fela hi nuna, ndzi vona ku ri vutlhari ku va a tlhelela evukatini. Hi ku vutomi bya yena bya ha ya mahlweni. Mi nga kuma no rifu na rona a ni munhu a nga tiyimiseli leswaku u ta hanya na munhu wa yena wa ku fika rini. Tanihi munhu loko a ri n'wansati na yena wa ha ri na swilaveko leswi swi laviwaka vavasati lavan'wana.

Loko vavasati van'wanyani va karhi va nga ha lavi ku tinghenisa evukatini, mina ndzi rhandza ku kota ku twisisa matitwelo ya munhu ende sweswo ku hava ku ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a endli yini. Un'wana na wun'wana i ti chuzela lexi a lavaka ku endla xona. So ndzi ta swi twisisa ku why a nga ha swi lavi sweswo na ku va ni swi twisisa ku a hlonipha munhu wa yena.

A ndzi ta swi endla sweswo, hi ku hi xichangani loko hi vulavula hi ri n'wana a hi wa wun'we. Se loko a ri munghana wa mina, mutswari wa mina i mutswari wa yena, na mina mutswari wa yena i mutswari wa mina.

Nkoka wa mavito ya swivongo swa hina i ku va ku na loko hi hlangana na vanhu lava hi nga tivaniki, loko swo kuma ku hi va xivongo xin'we ha swi kota leswaku hi kota ku vulavurisana, hi titwa hi ri maxaka. Ha swi tiva leswaku hi huma kwihi, leswaku swi tlhela swi hi hlamusela laha hi humaka kona, swi hi hlamusela na timitsu ta hina.

Mavito ya xivongo ya ni nkoka ku ma tiva hi mhaka ya ku leswaku, ma hlamusela leswaku u n'wana wa ka mani, u bebule hi mani, va huma kwihi kusuka le ndzhaku. Hi xichangani ni hi swi vitana leswaku i timintsu, ivi hi xilungu va ku ku na leswi va nge i family three. Ku va munhu a twisiseka a ti tiva ku u huma kwihi, hi swona swi endliwaka na nkoka hi ku ya hi swivongo ni mavito ya swona.

Ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku a swi tiva leswaku swivongo swi kota ku hlamusela laha munhu a humaka kona, vatswari va yena, vakokwana wa yena, ku va huma kwihi. Na yena loko ku ri ke ni a kha a kula, a ta swi tiva loko a ri mutswari ku kota no tivisa vana va yena a tiva leswaku timintsu ta ka vona ti huma kwihi. Na leswi hi xilungu swi vitaniwaku e family three, a kota ku tiva leswaku timintsu ti huma kwihi, vo mani va ta loko swi te yini. Se swivongo leswiwani swi kota no yi hlamusela ku tiva ku hi maTsonga hina tanihileswi swi vitanisiwaka xiswona.

I mhaka ya nkoka wa mavito ya swivongo ma fana ka tindhavuko leyi hinkwato, leswi hi swi vitanaka ti-tribe laha South Africa. Se ni twa ngaku hinkwaswo swa fana kambe mara a ku ri mhaka yo a swi tiva munhu yaloyo leswaku swivongo swi na nkoka wa ku tiva leswaku u huma kwihi. Na vana va wena va ta tiva swilo swa leswaku papa u huma kwihi, i bebule hi mani, vakokwana wa yena i va mani. A ni ta n'wi tsundzuxa sweswo ku nkoka wa kona hi wona wolowo.

Loko swi ta ka vukreste, lexi ni rhandzaka ku byela vanhu i ku vanhu va swi tiva leswaku Yeso Kreste i hosi. U file a tlhela a pfuka, a fela hina, a fela swidyoho swa hina. So xilo xi kulukumba na mina ni karhi ni believe-a ka byona vukreste byelebyo, ndzi nga n'wi byela leswaku a ku a ku xiximiwe hosi, hi ya ekerekeni, hi ya gandzela, na leswaku hi kota ku beburiwa again leswi hi xilungu va swi vitanaka born agian. I ku va hi khuvuriwa hi mati ekerekeni leswaku u ta kota ku vona matilo. Hikuva ve ri u nge tshuki u nghene matilweni loko u nga khuvuriwanga hi mati.

Loko n'wana wa mina ku ri wa xisati ni nga n'wi xavela swilo swo fana na swibelani swa vavasati masandhazi kumbe leswi hi swi vitanaka ku i i switangwana leswiya va cinaka hi swona swibelani ni n'wi xavela na maduku na miceka lexa jaha ndzi nga xi xavela swilo swo fana na tinjhovo swikipa swa kona swo endliwa hi tinjhovo na madzovo leswaku loko ku fika siku ro tlangela leswi hi swi vitanaka Heritage xilungu va ta mbala.

Vuhlalu bya ku va byi mbala hi tin'anga na lebyi byi mbariwaka eka swimbalo loko vanhu va kha va ri va ri eka nkhuvo byi hambane hi ndlela leyi bya tin'anga a byi va byi nga khavisiwa ngopfu swo swi byi swi vonaka ku ingaku lebyiwani swi swi swi swi tatiwe ngopfu ku khavisa kambe lebyiya byin'wana bya nkhuvo ku va byi khavisiwe swinene.

Loko ndzo va ndzi lo ti rhungela vuhlalu ndzi nga n'wi hlamusela ku leswaku vuhlalu lebyiwani ndzi tirhisile tingoti ndzi tirhisa lexi vitaniwaku i nayiti nareta leswaku ndzi kota ku hulela swi ze swi huma swi endla shape yo karhi.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi leswaku xibelani ho fanele ku va u xi boha exisutini u xi pima kahle leswaku xi nga wi i xiboha xi tshama kahle ku va u kota ku xi cinisa i ku va u kha u saka tinyonga naxona xi ta va xi kha xi saka xibelani.

Vavanuna loko swi ta eka ndhavuko wa Xitsonga leswi va faneleke ku va swi ambala ngopfu hi leswi hi swi vitanaku tinjhovo na maphaxani.

Swiambalo leswi mbariwaka hi vavasati hi ku ya hi ndhavuko wa Xitsonga i xibelani ivi hi nghenisa swilo swo fana na maduku hi nghenisa swilo swo fana na miceka.

Loko swi ta eka ntlambi leyi ndzi yi rhandzaka i mutlangi wun'wanyani or xiyimbeleri lexi vitaniwaka Benny Mayengani Benny Mayengani ndzi n'wi rhandzelaku i munhu loyi a nga i khale a kha a yimbelela kambe ku sukusela loko a yi ri nghenile eka Xitsonga kumbe music kumbe music wa Xitsonga a nga se tshama a wa va ku i wile kumbexani u humese album a yi se tshama yi twala se ndzi n'wi rhandza hi sweswo swin'wana a hlohlotelaka hi swona i ku i munhu loyi a hlohlotelaka vanhu ku ta ku loko mi kuma mali yi hlayiseni mi aka tiyindlu ende u nyike xikombiso hikuva yena akile yindlu yi kulukumba ku tlula tinqambi hinkwato ta Xitsonga.

Loko swi ta ka vuyimbeleri lebyi byi rhandzaka i vuyimbeleri bya Xitsonga loko ndzi langutile Xitsonga xi cince ngopfu sweswiwani ku na leswi swi nga nghena va nge i switsonga swa ma two K swi kota ku angarhela na vana lavatsongo swi vulavula hi vona swi va nyika rungula hi vutomi bya vona swi tlhela ku vulavuriwa khale ku ndhavuko na swin'wana na swin'wana.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra vatsonga i ku va hi kota ku twisisa loko tinghoma ti karhi ti vulavula hi vutomi ti karhi ti hi kombisa leswaku vutomi byi hanyisiwa ku yini swirhalanganyi leswi hi hlanganaka na swona hi ku wu hi tisela hi to swi hitisela meseji leswi vitaniwaka meseji xilungu leswaku vutomi byi hanyiwa njhani ende hi fa hi endlisa ku yini kun'wanyana hi nyikiwa na swintshuxo hi mimeseji si leyiwani.

Loko swi ta ka mincino wa ndhavuko wa Xitsonga lowu ni wu rhandza ngopfu hi lowu vitanaka xincayincayi kumbe xigubu ndhavuko lowu i ku la ni tshamaka kona ndzi kule wu kha wu wu kha ku cini wa wona laha hi chayaka tingoma hi chaya ku xigubu ku ciniwa ku endliwa swipyetla na swin'wana na swin'wana se hi that's why ni ni tikuma ni kha ni wu rhandza ndhavuko lowani wa mincino ya xigubu kumbe xincayincayi.

Dyondzo leyi ndzi yi eka tinsimu ta ndhavuko wa Xitsonga i ku hI tiseriwa meseji lowu hi kombaku hi mhaka ya vutomi ku fana na loko hi yingisela tinghoma to fana na vo doctor Tomas Chauke i vanhu lava vulavulaka hi vutomi hi ku angarhela swiendlo ntsako vukati nkhuvo hinkwaswo i swilo leswi u kumaka ku swi hi nyika dyondzo hi kula hi kha hi tiva leswo biha na leswinene hi vutomi na hi ndhavuko wa hina.

Loko swi ta ka xiyimbeleri lexi ni xi tsakelaka eka ndhavuko wa Xitsonga i doctor Thomas Chauke doctor Thomas Chauke va ndzi tsakisa hi ku na loko va ya va yimbelela tinghoma ta vona va rhambiwile i munhu loyi a ambalaka ndhavuko mi kuma a mbali fana na tinjhovo na tinghoma ta vona loko ti yimbelela ti vulavula hi vutomi byi helerile bya Vatsonga na hinkwaswo na hinkwaswo kahle kahle.

Tiyindlu ta Vatsonga va ndhavuko i tiyindlu to fana na tirhandavula to fuleriwa hi mabyasi ni nga tshami ka tiyindlu teto hi mhaka ku ri na loko ku ri nkarhi wa mpfula a swi talangi leswaku na mpfula mi nga yi twa hi mi raseliwa ku fana na mazenge.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku va va hlayisa vavanuna va vona va hlayisa vana va vona va hlayisa hinkwavo va le vukatini hikuva va va swekela hikuva mi kuma va kha va kukula va basisa rivala va endla na tiwaxeni ku hlantswa swimbalo kwalaya mutini i ntirho lowu hi xindhavuko hi tiva ku ta ku i wa vavasati.

Vavanuna loko va ri emindyangwini mitirho leyi va i tirhaka i mitirho yo fana na ku va va basisa mavala mi kuma ku va famba kumbexani va ya ku hurikeni ka mabyasi hi ku ya hi sweswo hi sweswo loko ku ri ke ni ka akiwa hi vona va akaka vavanuna.